Nnyaa ga se ke be ke palame sefofane mo .

Ee, nka rata go palama sefofane, mme sefofane se ke ka ratang go se palama ke Fly Emirates. Se tswa mo nageng ya rona, se ya kwa dinageng tse di kgakala jaaka bo-America.

O tshwanetse go book-a tekete ya sefofane seo, a itse nako ya gagwe ya sefofane, mme morago a ye kwa kwa lefelong la sefofane boemelong, go emela sefofane sa nako eo a tlabeng a e book-ile. Fa a tsena kwa nageng ya Nigeria, o tshwanetse go fitlha, a fologa sefofane, mme a kry-e kgotsa a-a hire koloi gore e mo ise kwa lefelong le a yang kwa go.

Bese mo lefelong la me e siame e le tota. Tiro ya dibese ke e e maleba, mme le bapagami ba itumela ka gonne dibese di tsamaya sentle ka nako e e siameng, di tshwara le bapagami ka tsela e e siameng.

Karata eo e na le matsapa ka gonne e dirisa internet-e bontsi jwa nako, mme internet-e e na le go go direla kwa tlase kgotsa go sa bereke, le e seng seo. Se raya gore re tshwanetse re-re-re re pagame dithekisi kgotsa re kry-e sepagangwa se sengwe se se maleba.

Gore o nne mokgweetsi wa bese o o maleba. O tlhoka laesense le experience ya go kgweetsa, mme bakgweetsi ba dibese ba na le seabe se se golo se sentle sa go re fitlhisa ka nako kwa meberekong le kwa dikolong.

Bapagami ba le bantsi a nna mo kotsing ka gonne fa ba dire ba dibese ba le mo strike-eng, ba dira ntwa, mme ba le bantsi badiri ba latlhegelwa ke ditiro tsa bone ka gonne ga gona dipalangwa tse di ka ba isang tirong. Seo se dira gore ba seka ba ya tiro kgotsa ba tsene laat .

Dibese di tsamaya ka nako, gore bapalami botlhe ba kgone go itse gore bese e feta nako mang. Mongwe le mongwe a kgone go baya nako ya tshwanetseng go tsena ka yone, kwa a yang teng, mme a itse gore o tla palama bese ka nako mang kwa lefelong le le feng.

Ditsela tsa motse di dintsi tota, mme seo se ka dira gore bapalami ba diege, mme ba tsene laat kwa ditirong kgotsa kwa dikolong kgotsa gongwe le gongwe ko ba yang.

Mo go bueng nnete, ditlhwatlhwa tsa bese di kwa tlase thata, mme koketsego eo ga ena kamo epe mo botshelong jwa me, jaaka dibese di le tlhwatlhwa tlase.

Ke utlwa pelo ya ka e nna botlhoko ka seno, ka gonne bese eo e ne e le kwa, e le tlhwatlhwa tlase, mme ene e re fitlhisa kwa nako kwa tirong.

Ee, ka gonne teropo ga e kgakala le lefelo le ke dulang mo go lone, mme go tsamaya ka dinao ke tsela e e tlwaelegileng.

Batho ba ba tsamayang ka dinao ba ka iphitlhela ba le mo dikotsing tsa go ka thulwa ke dikoloi, kgotsa ba ka iphitlhela e le gore ba tshwarwa poo mo tseleng e ba tsamayang mo go yone.

Baesekele e ka go fitlhisa kwa lefelong le o yang ko go lone ka bonako, ka gonne e ka pelenyana, mme yone e kotsi thata, ka gonne o ka iphitlhela o wele kgotsa o thulane le dikoloi.

Ee, mme seo se ne sa diriwa ke gore ke ne ke setswe ke tsogile laat, mme ke ne ke ya kwa sekolong.

Nnyaa, ga ise go nne le tsone.

Ka nna lesome, ka gonne dibese tsa mo tikologong ya me ga di na bothata bope e le ruri, mme di tshwara nako le go dira dilo tsotlhe tse di siameng go ka kgotsofatsa bapagami.

Ke matshwao a le mantsi thata, jaaka bo di-robot-o, letshwao la gore go tsamaya dibese, le letshwao la gore batsamaya ka dinao ba tshwanetse ba fete, mme le a mangwe a le mantsi tota.